Ukutlhayela kweensetjenziswa zemidlalo sitjhijilo esikhulu elizweneli, ngombana umuntu omutjha kufanele adlale ukuhlathulula umkhumbulo, umuntu omutjha kufanele adlale ukuthi namalungu wakhe womzimba angaluphali msinya. Ngakho-ke ukutlhayela kweensetjenizswa zemidlalo kufaka abantu abatjha engozini ngombana umuntu omutjha nakangadlaliko ugcine sele acabanga izinto eziphuma endleleni ezifaka neendakamizwa. Kungakho abantu abanengi sibabona bahlezi eendleleni, bangaphakathi kweendakamizwa. Kungakho abantu abatjha sibabona bazithwele abantazinyana abangaphasi kweminyaka yobudala, ngonobangela wokuthi batlhayela ngeensetjenziswa zemidlalo. Ngakho-ke urhulumende kufanele afake isandla ekusizeni ilutjha ekufumaneni iinsetjenziswa zemidlalo ezifaneleko.

Imalingeniso yezenjiwa eSewula Afrikhapha iletha ituthuko. Ngakho-ke umehluko olethwa yimalingeniso yezemidlalo emnothweni weSewula Afrikha mkhulu ngombana nakudlala imidlalo emikhulu abantu boke bathenga amathikithi batjhinge emdlalweni. Kwesibili bathenga izambatho ezikhambisana naloyo mdlalo, nayikibe kudlala AmaBhokobhoko kutjho ukuthi iinkipa zamaBhokobhoko ziyokuthengwa ngendlela erarileko. Kufana nalokha nakudlala i-Chiefs ne-Pirates, iinkipa zakhona zithengwa kwangathi kuthengwa amatjhatjhatjha. Nangaphandle kwalokho-ke, abomma abathengisa eendleleni ebathengisa iinthelo, ebathengisa amatjhatjha, ebathengisa ukudla, nabo bathengelwa khulu ekutjho ukuthi imalingeniso elethwa ngezemidlalo eSewula Afrikhapha yinengi khulu.

Keminye imidlalo nawufika eminyakeni ethileko yobudala ubeka phasi ngonobangela wokuthi isintu sikubekela imibandela yokuthi ungasebenza njani njengokuthi awusafoyi amarogo, weqe intambo lokha nawumntazana omkhulu othombileko, nofana owendileko. Ngakelinye ihlangothi kukuhlonipha, kodwana ngakelinye ihlangothi kukugandelela umuntu, nokugandelela umuntu ngokomkhumbulo. Ngombana ukudlala kutjhaphulula umuntu begodu kumenza ukuthi angaluphala msinya, nokuthi angakhe angacabanga izinto ezinengi. Kufana nokugijima, mhlapha-nje abantu bebagijima ku-Comrades Marathon okutjho ukuthi isintu nawendileko uzokubhalelwa kukuyogijima ngombana ku-Comrades Marathon awukghoni ukugijima ngekhiba namkha ugijime ngeskerte.

Ukubanjelwa kwamaphaliswano wezemidlalo wephasi eSewula Afrikhapha, kuyayiletha ituthuko eenqhemeni zemidlalo zenarha le. Iyiletha njani ituthuko, iyiletha ngokuthi ukufika kweenqhemezi elizweni leli kutjho ukukhula komnotho welizweli. Kanti iinqheema zemidlalo zenarha le zinethuba lokuthi zikhulumisane neenqhema ezibuya ngaphetjheya namkha lokha nakudlalwa imidlalo yobungani, iinqhema zangaphetjheya ezivakatjhele iSewula Afrikha ziyakghona ukubona abadlali ezingabathatha ziyobasebenzisa ukudlala ngaphetjheya. Ngakho-ke ukubanjelwa kwamaphaliswano wezemidlalo wephasi eSewula Afrikhapha kuyiletha khulu ituthuko eenqhemeni zenarha le, begodu neenqhema zemidlalo zenarha le nakudlala iinqhema zangaphandle ziyabona ukuthi, ziyabona begodu ziyafunda namakghonofundwa weenqhema ezinye, neendlela iinqhema zangaphandle ezizisebenzisako ukuthumba nokudlala.

Imisebenzi yokuzilibazisa iyabenza abantu bona babumbane, lokhu ngikutjhiso ukuthi ukuhlala ndawonye kulapha eninikelana khona imikhumbulo ehlukahlukeneko nomunye eze nalo umkhumbulo, nomunye eze nalo umkhumbulo nanisazilibazisako. Ningahlanganyeela niphothele, lapha eniphothelela khona abantu, omunye ugcina afumana ikghonofundwa agade anganalo ekuthomeni. Nangihla ngiditjha nomuntu ophothelako ngingakwazi ukuphothela ngizokugcina ngiphothela kanti sinomuntu loya sizokugcina sele sinobungani obuqinileko. Kufana nokuhlala nabantu abafundileko, lokha wena nawungakafundi, nawuhlala nabantu abafundileko uzokugcina sele ucabanga njengabo, kanti nasele ucabanga njengabo nizokuba nobudlelwano obuhle enibakhileko, ngonobangela wokuthi nithe lokha nanizilibazisako neza nemikhumbulo emihle esizanako.

Imidlalo yendabuko isathathelwa phasi eendaweni ezinengi zeSewula Afrikha. Nangekhethu kunjalo, imidlalo le bayithathela phasi. Ngakho-ke mina ngibona ukuthi imidlalo le ithathelwa phasi ngombana abentwana bamalanga la baqalelele khulu itheknoloji. Umntwana nakavukako ubukela abopopana, umntwana nakadlalako udlala ngefowunu namkha udlala nge-tablet. Asisekho isikhathi sokugijima kwabentwana, badlale ehlabathini, bazisilaphaze babonakale ukuthi bantwana. Ngakho-ke abantu abadala ebahlala eendaweni zemakhaya nabo abahlala khona emadorobheni kufanele bafundise abantwana imidlalo yendabuko ukwenzela ukuthi imidlalo yendabuko le ingakhe ingafa ngokukhamba kwesikhathi ngombana nabangayidlaliko izokugcina ikhohlweka begodu ingasaba khona, kungakho njenga-nje ubona imidlalo yendabuko ithathelwa phasi eSewula Afrikha yoke.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako msebenzi wokuphothela ngombana ungikela ezinye iindlela zokuphothela ekungisizako erhwebeni lami lokuthengisa kanti akusimsebenzi wokuzilibazisa kwaphela kodwana ubuya ungisize evunulweni yesikhethu ngombana ngihlala nginezinto ezitja engiziphotheleko begodu ngihlala ngimuhle angitjhodi evunulweni yesikhethu.

Ngathaba khulu nangenza umsebenzi wokuzilibazisa lokha nangibona umfundi weendaba embethe umsebenzi engiwenzileko, umfundi weendaba wangibawa ukuthi ngimenzele isirholwani sentanyeni ngamenzela ngingazi ukuthi uzosembatha ayokuvea ngaso kumabonwakude, ngathi ngibukele umabonwakude ngabona umsebenzi wami wezandla uvele kumabonwakude ngakho-ke ngathaba khulu ngomsebenzi wami wokuzilibazisa.

Engikutlhoga khulu nakufanele ngenze umsebenzi wami wokuzilibazisa, mncamo, nerhara, nesikhathi ngombana lokha nawunganamcamo akukghonakali ukuthi ungaraga nokwenza umsebenzi wokuzilibazisa. Nalokha esele ufumene umncamo kufanele ubenerhara nenalidi ezokusiza ukuthi urage nomsebenzi wakho wokuphothela begodu kufanele kuthi uziphe isikhathi kungaba nalapho urhabele khona ngombana nawunalapho urhabele khona uzokugcina esele wenza umsebenzi wakho ubemumbi nofana kube neemphoso ozenzako umsebenzi wakho wokuzilibazisa ungasakarisa.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa kwakhathesi ngikwenza ngingedwa ngombana ngiyakghona ukuwenza nebusuku nangingedwa kodwana msebenzi ongakwazi ukuthi uwunikele abanye abantu nofana niwenze nibanengi lapha nihlezi khona, nicoca khona iindaba kodwana awaleli ukuthi uwenze uwenza yedwa kungakho ke mina ngithanda ukuwenza ngombana nebusuku ngiyakghona ukuwenza nalokha nanginemiraro ngiyawenza ngizilibazise ngikhohlwe intwezinengi.

Kanengi umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako, ngandise ukuwenza ebusuku lokha nangibhalelwa kulala nofana lokha nangithi nento engitshwenyako emoyeni, ngithatha umncamo, irhara nenalidi ngenze umsebenzi begodu umsebenzi engiwenza lokha nanginesizungu nalokha nangisusa izinto ezinengi emkhumbulweni kusuka kube msebenzi omuhle khulu.

Amakghono engiwafunde emsebenzini wami wokuzilibazisa engiwuthandako, ekumsebenzi wokuphothela, likghono lokwenza iyerhana, likghono lokwenza umlingakobe, likghono lokwenza umncamo omnengi ofana neemphephethu, ofana nokuthi umuntu enze irasu, koke lokhu msebenzi engiwufunde ngokuthi ngenze umsebenzi wokuzilibazisa begodu amakghono la akusiwo amakghono akghonwa ngubani nobani kanti ikghono leli lifuna ukuthi uziphe isikhathi sakho ubenesikhathi esinengi sokwenza umsebenzakho wokuzilibazisa lapho-ke uzokugcina uthumba khona namkha ubekghonofundwa elithileko abantu abanganalo.

Umsebenzami wokuzilibazisa engiwuthandako uqakatheke khulu ngombana akusingubana nobani okwazi ukuphothela, ngehlangothini elinye ngiwuthatha njengomsebenzi wokuzilibazisa ngombana ngikwenza nangiphumako emisebenzini nange pelaveke nalokha nangithi nesikhathi nginesizungu kodwana ekugcineni, ugcina esele ungingenisela imali ngombana nakumntazana ahlubulako afuna iyerhana nginalo iyerhana engilithengisela abantu, ngigcine sengifumana imali yokuziphilisa ngomsebenzi wami engiwenza ngokuzilibazisa.

Ngesikhathi ngenza umsebenzami wokuzilibazisa, ngizizwa nginokuthula khulu ngombana into leyo engizabe ngiyenza ngokuzilibazisa, ngiyazi ukuthi ekugcineni kugcina kuba yinto ehle nami engiyibhadekelako kusasa nofana omunye umuntu oyibhadekelako okutjho ukuthi umuntu loyo nakaya ayibhadekelako uzabe anganikela imali yokuziphilisa, nami nangiyibhadekelako, ngizabesele ngiyembatha ngizihlobisa mina ngobungami namkha ngohlobisa omunye umuntu emndenini embathe, abemuhle ngomsebenzi zami wezandla womncamo.